Qembu lami-ke engilisekayo yiyo phela i-Orlando Pirates. I-Orlando Pirates-ke inohlelo lapho khona ethuthukisa khona intsha, ikwazi ukuthi khona ithathe intsha, iyikhulise isencane, ikwazi ukuthi iy'lolonge kanye nalo iqembu. Okwenza phela ukuthi intsha isheshe ibonakale isencane ukuthi inawo yini namakhono umdlalo kanobhutshuzwayo.

Iy'nhlelo zokudlala ezikwi-inthanethi iy'ngakhuthaza kakhulu intsha ekutheni ixhumane. Kwazise phela lezi iy'nhlelo uyakwazi ukuzidlala nomuntu okwenye indawo. Okwenza ukuthi noma besemakhaya abafundi bakwazi ukuxhumana, beqhudelana kuzo lezi nhlelo ze-inthanethi bedlala imidlalo. Lokhu-ke kwenza ukuthi umdlali akwazi, akwazi ukumfunda ukuthi adlale nomunye umfundi, noma besesemakhaya bekhone nanokukhuluma kuyo lezi nhlelo zemidlalo.

Umdlalo engangukhonze kakhulu esikoleni uma udlalwa, kwakuba umdlalo wani, webhola likanobhutshuzwayo. Lo mdlalo-ke wawubanzima phela ngoba sasiqhudelana njengamakilasi, kodwa-ke wenza ngingawukhohlwa ngoba ilapho engangithola khona ithuba lokuthi ngikwazi nami ukudlala yize ngangingakhethwa uma kuyiqembu amaqembu asezomela isikole sonke.

Njengoba kwangikhethiwe ukuthi ngikhulumele umphakathi mayelana ney'nselelo ey'bhekene nesikhungo semidlalo yezomphakathi. Umphakathi-ke awunawo amapali. Ngiyacela-ke kwesikhulu somphakathi ukuba, sikwazi ukuthi sithole amapali ezokudlala, kanjalo namajezi. Abantwana bakwazi ukudlala ibhola, nakanjalo nabesifazane bakwazi ukuthola amabhola, namapali e-rugby ukuze bakhone phela ukuthi-ke badlale nabo, kanjalo nabe-netball bakwazi ukudlala nabo.

Kufanele kakhulu lama-sports afana nama-video games afakwe ey'nhlelweni zemidlalo yezikole, ngoba phela le midlalo ayigcini nje kuphela ngokuvula imiqondo ebantwaneni, kepha ibuye ifane ifake nobuchwepheshe bokwenza imali nenzuzo kuyo le midlalo, ngoba abakhanda le midlalo bagcina sebekhanda imali enkulu kakhulu. Nabayidlalayo le mali bagcina sebeba nenzuzo yokuthi ngokudlala kwabo kakhulu kule midlalo, babe ney'bonelelo ey'zoba khona. Lo mdlalo-ke igcine isifana nebhola lapho khona abanye abadlali bekwazi-ke bahole khona.

Mphathi wesikole, iy'ngane esikhathini samanje zidinga imidlalo ezoy'lolonga nengqondo. Leyo midlalo-ke eminye yama-computer game. Le midlalo iyasiza kakhulu ekuthenini umntwana akwazi ukuviliyela ngobuchwepheshe. Le midlalo-ke ngiphakamisa ngoba iyona esidlalwa manje, abantwana abadingayo ukuthi bajwayele kalula izimo zobuchwepheshe.

Iqembu lami-ke i-Orlando Pirates, iqembu elaphumelela kakhulu laze lazuza indondo yase-Afrika lapho linqoba khona amaqembu onke ase-Afrika, ngey'khathi ezadlulayo. Abadlali abenza ngingabakhohlwa kuleli qembu, kungaba yibo oSiyabonga Nomvete, kube yibo o-Lucas Hadebe. Abadlali-ke abadlala kakhulu kuleli qembu abelenza laba sebalazweni kakhulu.

Njengezwe-ke thina eligxile kakhulu ey'ntweni zesintu, imidlalo ebalulekile yoqhudelana ngamasiko esingayishintshisana ngayo, emikhulu kakhulu yingoma ye-Afrika. I-Afrika idume kakhulu ngengoma, okwenza ukuthi thina lapha emzansi Afrika singakhanda ingoma engaba yinhle kakhulu ekuthenini basibone ngayo ukuthi cha siphuma emzansi Afrika.

Kubaluleke kakhulu ukudlala ibhola, kungaba eley'nyawo noma elomnqankiswano ngoba intsha iyagcineka ingayi ey'dakamizweni kakhulu. Okwenza ukuthi uma idlala ikwazi ukuthi ibe yejabulayo ekudlaleni. Kungajabuli nje intsha ngokuthi iyoshona ezidakamizweni, iyagcineka-ke nokuthenini isheshe ikhulelwe kanjalo eyesifazane nebhola lomnqakiswano. Igcineke neyesilisa ukuthi ibebhizi ingafuni ukuthi iyodlala ngokuphula iy'nhliziyo zabesifazane. Liyasiza kakhulu-ke leli bhola ekubagcineni nasekugangeni ukuthi bangayi koganga emizini yabantu, bagcine-ke nje bephephile kwanabo.

Kakhulu kakhulu kwakuba ukuncintisana sisezingane. Ekudlaleni kwakuba ukuncintisana kakhulu, bese kuthi-ke kube yikho-ke ukuthi phela vele uma siphumelela, ikona okuzosijabulisa kakhulu. Okwenza-ke ukuthi kube nzima ukuthi uhlulwe ngoba phela uma uphokophelele impumelelo, uhlezi uzodlala ngokuy'misela njalo ukuze phela ube ngophumelelayo.